Re ka qala setokofela sa dijo le sa ditjhelete. Sena se ka re thusa ka hore ha selemo se fela re tlo fumana dijo re boetse re fumane tjhelete ya hore re kgone ho reka diaparo, re kgone hore re phele bophelo bo hantle ha selemo se fela mona.

Ha ke atise ho sheba sekoro sa credit hobane ke ya tseba sa ka ha se ya ema hantle. Ntho e etsang hore sekoro sa ka se ameha haholo ke ho nka diaparo ka sekoloto, mme sekoro sena ha se ntumelle hore nka fumana credit card.

Ha ke so ete, empa ke nahana hore tshebetso ena ya ho tjhentjha tjhelete o a fihla moo, wa ba bolella hore wena o hloka bokae le hore tjhelete ena o tla wa romella yona jwang eo wena o e tshwereng.

Moreki wa ka wa kgabane, o ke se kgone ho fumana karete ena ya ho reka ka sekoloto hobane dintlha tsa hao di santsane di le tlase haholo hore o ka fumantshwa karete ena. Leka pele ka hore o kgone ho ntlafatsa dintlha tsa hao pele mme o tla boela o tla kamora nako e itseng.

Ke le letsetsa tjena ke batla ho tseba le ho utlwisisa hore hobaneng ha ke re ke hula tjhelete ya ka e sa kgone ho huleya, empa e njwetsa hore tjhelete ena e teng e tlameha ho dula bankeng mme ha se eo e tlamehang hore nna ke e fumane. A ke le Nhlalosetseng ha batsi nyana hore sena se bakwa ke eng mme hore ke na le tjhelete kapa ha ke na yona.

Ba itse ho nna ne ke le kae ha ne pula e tla senya dintho tsa ka, ba ile ba boela ba mpotsa hore ana hobaneng ke sa ka ka thibela le ho potlakela dintho tsaka ha ne pula ena.

Bopaki ba moo o dulang teng e kaba lengolo ho tswa lekhanselareng la hao le ngotseng aterese ya moo o dulang teng.

Account ke moo o ka fumanang ebile le ho boloka tjhelete ya hao, hore o bule account-o tlameha ho leba mane bankeng, o tshwere ditokomane tsa hao tse felletseng e leng ID ya hao kapa lengolo la lekhanselara.

Ke tseba motho a ileng ya ba lehlatsipa la ketsahalo ena. Ho ile hwa etsahala hore a hlahelwa ke diranta tsa hae tse ngata bankeng ha a re ho banka Internet-eng ho fihla bankeng ba mo jwetsa hore batho ba nkile tjhelete ya hae mme ha ho seo bona ba ka se etsang.

Tjhe, ha hona company e ka kgonang ho etsa jwalo, ba tlo tla ka hore bona ha ba na tjhelete kapa ba o bale tjhelete eo wena o neng o e patala mme ke nahana hore ba ka kgona ho thusa batho ba babedi feela ho batho ba leshome.

Ke batla ho tseba hore ana tjhelete ena e ke e tshwereng. Nka kgona ho e tjhentjha jwang ke fumane eo ya ka moo England?

Ke nahana nako ya kadimo e mpe e be kgwedi tse tharo feela. Molemo wa pehelo tse jwalo ke hore batho ba patale tjhelete eo ba e sebedisitseng.

Fixed account deposit ke moo o kenyang tjhelete kgwedi le kgwedi kapa o kenyang tjhelete ha ngwe, mme tjhelete ya hao entse eketseha kgwedi le kgwedi ho tswa ka hore wena o e behile nako e kae.